Ewe, ndingavuma. Ndicinga uba uMzantsi Afrika yindawo entle kakhulu futhi ineendawo ezinintsi ezotyelelo endingathanda uba ndizibone, ndijikeleze kuzo. Yaye futhi kukho abantu abanintsi endingathanda udibana nabo abasuka kwiindawo ngeendawo neengxelo ngeengxelo zobomi. So, singadibana sithethe, ndazi kangcono, ndazi nzulu ngabantu abaphila kweli lizwe lethu elihle kangaka.

Xa ndinoba nethuba lokongeza imithetho ndingongeza umthetho othi, xa umntu efake ibhola emnyazini engakwi-centre line yakhe iipoyinti mazinyuswe zibe ntlanu. Into eyenza uba ndiwucinge loo nto kukuba bakhona abantu abakwazi ufaka ibhola emnyazini bengakwi-centre line, bakwazi uphosa ibhola ingene phakathi emnyazini.

Zinintsi iindlela endingabacebisa ngazo. Kakhulu ndingaqala ngokuba benze isipothi apho bazowukwazi udlala. Mhlawumbe umdlalo onjenge-netball, badlale wona yaye futhi nokuqubha, swimming, ukwenzela uba bakwazi uswima. Zezinye zezinto endingathi bazenze ngaloo maxesha. Yaye mhlawumbe singagqibela senza nezinto ezifana nee-acting classes okanye umdlalo weqonga, stage plays.

Umthetho endingawunqwenela uba ube khona kwibhola ekhatywayo ngumthetho ozawuthi, abadlali bangawawi u-referee okanye bangxamele uthetha no-ref. Kufuneka bamyeke u-ref. Xa esithathile isigqibo sakhe, bavumelane naso okanye basihloniphe noba bengavumelani naso.

Kubalulekile ukuba nomdla kuba ubonisa umntana wakho xa ethatha inxaxheba kwezemidlalo ukuba ukhona umntu omjongileyo yaye ujonge lukhulu kuye. Naye ke ngoku uye akwazi uzidla ngenxaxheba ayithathayo kwezemidlalo, naye akwazi ke ngoku uqhubekeka aye phambili. Yiyo le nto eyenza uba abanye abantwana bagqibele sebedlala ezemidlalo njengomsebenzi orholayo orholisayo okanye obhatalayo, kuba bebefumana inkxaso esuka emakhaya.

Isikolo endifunde kuso besinazo zonke ezemidlalo eziqhelekileyo yaye futhi ezithandwa ngabantu abanintsi njenge-netball, ibhola ekhatywayo nebhola yombhoxo, ne-cricket. Loo nto yenza ukuba wonke umntu akonwabele uyodlala kwezemidlalo.

Ndicinga uba liyakhula kakhulu izinga lomdlalo lezombhoxo kuba umbhoxo waseMzantsi Afrika ngoku udlalwa ngabantu abanintsi. Yaye xa udlalwa ngabantu abanintsi amathuba ofumana iitalente ezintsha kwiindawo ezintsha ayakhula, yaye ke nomqeqeshi weli qela uhamba phambili kwihlabathi.

Imisebenzi yozonwabisa xa uyithanda iyanceda kuba ixesha lakho uhlala ulisebenzisa ngononophelo yaye ulisebenzisa entweni oyithandayo. Yiyo le nto eza kwenza uba uhlale uvuyile empilweni futhi ube, ungaziva ungathi kukho into ongenayo okanye enqongopheleyo apha kuwe ebomini.

Iiholide zikaDisemba zibalulekile kuba abantu exesheni elinintsi bayagoduka baye apho basuka khona. Njengam ndiyagoduka ndiye e-Eastern Cape ekhaya, eTsomo, ndiyodibana nezalamane zam, nezihlobo zam endandikhule nazo apho zihlala khona. Ke ngoku ke ibaluleke kakhulu laa nto yoba umntu aphindele kwiingcambu zakhe. Yaye loo nto siqhele uyenza ngeeholide zikaDisemba kuba zinde yaye futhi zigcwele ulonwabo.

Ewe, ndinganawo umdla wodlala ibhola ekhatywayo kuba ibhola ekhatywayo ingandinceda ukuba ndihlale ndisemandleni. Yaye futhi umzimba wam ungayonwabela loo nto, yaye inganceda uba ndibe nempilo ende.

Xa ndingaba nethuba lokhetha umdlali, ndingakhetha umdlali okuthiwa nguFinn Russell waseScotland. Yaye angadlala unamba ten, i-fly half apha eMzantsi angangena endaweni kaHandre Pollard. Ndicinga uba mhlawumbe angangumdlali onganceda kuba uyakwazi uwuvula umdlalo xa uvalekile, yaye uyawadala amathuba wotraya qho xa esebaleni.